Amathini ayahlupha kakhulu ngoba, uma eseqediwe ukusetshenziswa, abantu bawasilahla inoma kanjani. Uthole amathini asegcwele yonke indawo. Amathini awafani nezinye izinto ey'njengo plastiki. Oplastiki uyakhona ukuthi ubashise, amaphepha uyakhona ukuthi uwashise. Amathini awashiseki, and ayahlupha ngoba enza izinto . Uthole ukuthi uma kuna izulu amanzi ayangena, imiyane izalele phakathi. And amathini awafani nezinto ezinjenge klabishi, iklabishi liyakhona ukuthi lidliwe inhlabathi, liphenduke umanyolo. Amathini awakhoni ukwenzeka lokho, so anomthelela omumbi kakhulu kwezemvelo.

Iy'ndwango zoboya, zona azigezwa ngendlela okugezwa ngazo ezinye izindwangu. Ngoba zona ziye zibe nenkinga yokuthi, ziyashwabana, ziphinde zilimale, and zona awukhoni ukuthi uzi-ayine. Kuke zithathwe zisiwe ezindaweni ezifana nabo-dry clean, abo-dry clean, khona kusetshenziswa indlela ehlukile ukuwasha. Kusetshenziswa lento abayibiza bethi i-steam. I-steam sona asiyilimazi izimpahla, zihlala nje zinjalo, zibukeka ngoba nje ngathi uqeda ukuzithenga esitolo.

Ukudla nokudla, kuyawadinga amanzi. Uma usutshala, kodwa izitshalo zakho zingasatholi amanzi, lokho kusho ukuthi izitshalo zakho zizosha ngoba awasekho amanzi la adingwa zitshalo ukuze ezokhanda ukudla kwazo. Kusilimaza kakhulu thina balimi ukushintshashintsha kwesimo sezulu, ngoba siyabe sesazi ukuthi mase kuwuNhlangulane, ilapho khona esitshala khona, silungise zonke izinto zethu. Njengamanje uthi uthi uyatshala izulu lingani, so ugcine ungasazi empeleni ukuthi wenzenjani. So, isibulala kakhulu isomiso abalimu .

Njengabalimu, inselele esibhekana nayo lana, ukuthi kumele sazi ukuthi uma sitshala lesi sitshalo ngalesikhathi , sizokwazi yini ukuthi sikhule. Ngoba izitshalo nezitshalo, ziye ziyebe nendlela ey'khula ngayo, nanesikhathi onyakeni esikhula ngayo. Ngoba, kuyaziwa ukuthi intenjengo mmbila, itshalwa entwasahlobo, bese kuthi intenjengo bhontshisi itshalwa ebusika. Kumele njengomlimu acaciselekise, ukuthi kumele enze njani, ukuze izitshalo zakhe ezokhona ukuzishintshanisa, atshale ziphi and ngasiphi isikhathi. Kubalulekile .

Ukuguquka kwisimo sezulu kunomthelela omkhulu, ngoba phela thina sesiyazi ukuthi ngalesikhathi sonyaka sitshala izitshalo ezinjani. Sesiyazi ukuthi izulu liqala nini ukuna, sesiyazi nokuthi lizona isikhathi esingakanani. Njengamanje, uthi usatshalile kubekhona isomiso izulu lingani, noma uthi utshalile, kube khona imvula enkulu ezovele ikhukhule zonke izinto ozitshalile. Noma, kuvele kube khona iqhwa, iqhwa lona elizokonakalisa zonke izitshalo zakho.

Into engingayithakasela kakhulu, into efana nezinkukhu, ngoba izinkukhu ziyabiza emadolobheni, lapho esizithenga khona. Nokubiza kwakhona akusho ukuthi zinayo impilo, ngoba zithathwa zifakwe koplastiki, zihlale isikhathi eside emkhumbini ukuze zizofika ngapha. Lokho kudla lokho, hhayi, kusuke kunganawo umsoco, sidalo. Usuwaphelaphela kudala umsoco. Akufani nenkukhu ozoyithenga manje, uyibulale manje, uyipheke manje, uyidle manje. Ngingakuthakasela kakhulu ukuthi ngithenge iy'nkukhu ngakithi, kunokuthi ngiyozithenga edolobheni.

Into uhulumeni angayenza, ukuthi athathe ezinye izindlela zokulima. Lezi ezingafani nalezi zokuvele utshale engadini yakho or ensimini yakho. Kube khona izinto ey'njengokuthi uzotshala endlini, kodwa indlu yakho, kube indlu yakho owaziyo ukuthi kungena ilanga elingakanani, amanzi angakanani angenayo. Lokho kungasiza kakhulu, ngoba isomiso siyasibulala kakhulu kwezomnotho.

Iyahlupha impova yomoya ngoba, into eyenzakalayo, umoya ungahamba isikhathi eside okusho ukuthi impova ayizukuya lapho obekumele iyekhona. Akufani ayifani nezinambuzane ngoba isinambuzane sithatha impova kwenye indawo, siyise kwenye indawo. Namanzi nawo awafani, ngoba nawo asuka kwenye indawo, aya kwenye indawo. Angeke efane kakhulu nomoya, ngoba umoya ukube namandla amakhulu, uthathe impova la, uyisuse ihambe ibanga elide, iye endaweni lapho okungamele ukuthi iye khona, lapho engeke ize imile khona.

Izinyosi into eziyenzayo, zithembele kakhulu ehlobo. Ehlobo yilapho khona ezikwazi ukuthi zithathe impova ziyise kwenye indawo, ziphinde ziyithathe zihambe ziyokhanda uju. Zikwazi ukuthi ziyithathe zenze ukudla ngayo. Ukuguquguquka kwesimo sezulu kuyazibulala kakhulu izinyosi, ngoba usuthola ukuthi izinyosi sey'nciphile, and ukuncipha kwezinyoni kuphinde kusho ukuncipha kwezitshalo. Ukhumbule phela ukuthi izinyosi zinomthelela omkhulu ukususa impova kwenye indawo ziyithathe ziyise kwenye indawo.

Abantu ngokuhamba kwesikhathi, especially intsha, iyabona ukuthi emadolobheni impilo iyabiza, ibiza kakhulu. Nakhona imisebenzi ayisatholakali emadolobheni. Usuhlala iminyaka ucinga nje umsebenzi, noma ngabe kuthiwa ufunde okunjani. Into eyenzakalayo, njengamanje bayacabanga ukuthi bebuyele emakhaya, beyosebenzisa umhlabathi wokhokho ukulima ukuze bezokwazi ukuthi benze imali ngakho, and bekwazi nokuthi bondle imindeni yabo, ngakho. Ngicabanga ukuthi impela bazoqala abantu basemadolobheni, bebuyele emakhaya, kakhulu kakhulu intsha, ngoba iyabona ukuthi impilo yasemadolobheni ibiza kakhulu and imisebenzi .

Ipulazi uma ngahle livule indawo yokudla, into ebizwa ngokuthiwa i-bed and breakfast, izithako zingakhona ukuzithola ngokuthi behambe beyothenga kwamanye amapulazi asendaweni, amapulazi aseduze. Noma bengasathenganga-ke emapulazini, bethenge kubantu basemakhaya, uthole ukuthi abantu basemakhaya bazitshalele, befike bethenge izinto lezi abazoyisebenzisa kwi-bed and breakfast. Lokho kungathuthukisa nomnotho wasendaweni, lokho futhi kungaqeda nendlala ebantwini basendaweni. Ngicabanga ukuthi yizona impela izinto ey'ngasiza kakhulu lezo emiphakathini.

Kubalulekile kakhulu ukuthi imfuyo igonywe, ngoba into eyenzakalayo kulamalanga uthola ukuthi kunezifo eziningi, izifo ezifana nezifo zamatela. Izifo lezo eziphatha kakhulu imfuyo. Kungasiza kakhulu ukuthi imfuyo uyigome, ukuze uzokhona ukuvimbela ukuthi imfuyo yakho ithole izifo lezi eziba khona endaweni. Uthole ukuthi indawo yonke, abantu bakhona sebekhala ngokuthi iy'nkomo zabo ziyafa, zibulawa amatela. Kodwa uma bebegomile, bazigoma iy'nkomo zabo, bengeke bebhekane nezinto ezinjengalezo.

Into engingayenza ukuthi ngithathe umquba. Umquba, ngikhuluma ngomquba wezinkomo, ngiphinde ngikhulume ngomquba wezimbuzi. Nguiwuthathe ngiwuhlanganise nenhlabathi lokhu kuyokwenza ukuthi inhlabathi yami ivunde, khona izokwazi ukuthi izitshalo zikhone ukumila. Noma-ke, uma ngingenayo umquba, sengingahamba-ke ngiye emadolobheni, ngiyawuthenga umanyolo. Lo manyolo, lo ngingawuthatha nguhlanganise kahle nenhlabathi, ukuze izitshalo zami zikhone ukumila kahle.

Uhlobo engingalikhetha le-hydroponic kungaba ileyo khona othola ukuthi isitshalo, utshala isitshalo phezu, kwesinye isitshalo. Lapho uthole ukuthi kunamaleveli, isitshalo, esinye songena kwesinye, singene ngaphezu kwesinye kuze kufike le phezulu. Lokho kuzosho ukuthi, kuzonginikeza indawo eningi yokuthi ngitshale. Ukhumbule ukuthi phela, emadolobheni njengamanje asinawo indawo enkulu yokutshala. Lokho kungasho ukuthi ngizokwazi ukutshala izinto eziningi endaweni encane. Ngicabanga ukuthi iyona impela into engingayisebenzisa, ukuze ngikwazi ukutshala kahle emadolobheni.

Uboya abantu abaningi babuthanda ngoba bukunikeza umbuko ohlukile kakhulu. Nakhona abanye bayakhala bathi, izimpahla ngoboya, zithe ukuqina kunalezo ezikhandwe ngokotini lo otshalwayo. Uboya noma bubuye buhluphe indlela yokunakekela impahla ekhandwe ngakhona, kodwa ngoba phela kulamalanga abantu sebathanda izimfashini kakhulu, uboya buzodlala enkulu indima ekhiqizweni indwangu ngesikhathi ezizayo ngoba buyabukeka bubuhle kakhulu ezimpahleni and abantu bayikhonze kakhulu into ekuthiwa imfashini.

Impova yoboya imnandi ngokuthi, iyakwazi ukuthi isheshise and iyakwazi ukuthi, ingene endaweni eningi kakhulu ukundlula into, ukundlula impova efana neyezinambuzane. Izinambuzane zisuka endaweni eyodwa ziphinde ziye kwenye, kuthatha isikhathi. Akufani nempova yomoya, impova yomoya ngokukhulu ukushesha isigcwele yonke indawo isiyazalisana. Ukuzala kwempova yomoya kukhulu kakhulu ukundlula eyezinambuzane nokundlula eyamanzi.

Into engingayenza ukuthi ngenze ngithenge kakhulu izinto engizozisebenzisa for i-hydroponic, izinto ezifana nabo-greenhouse, izinto ezifana kanye namaphayiphi, ngoba sekutshalwa emaphayiphini, sekutshalwa ezigujini, kutshalwa emanzini. Izici ezikhona kungaba ukuthi kuyabiza uhlelo lwe-hydroponic. Alufani nalolu hlelo lolu esilenza emakhaya lokuhamba uyotshala ensimini yakho. Ngoba kulula kakhulu ukutshala, udinga ugandaganda kubese udinga, nomuntu ozokutshalela kuphelile akufani ne-hydroponic, enento eyiningi ey'dingayo.

Izinhlobo zesikhumba zihlukile. Kukhona lezi ezivikela ilanga ezenza ukuthi noma uphumile elangeni, utholwe ilanga elincane, kungagcini usuba ne-cancer yesikhumba, umdlavuza wesikhumba, nezinye izifo ezingadalwa ilanga. Bese kuba khona lezi abathi ngabo-moisturisers. O-moisturisers, bayasiza ukuthi isikhumba sakho sihlale sithambile sonke isikhathi singaqini, ngoba ukuqina kwesikhumba kuzosho ukudabuka kwesikhumba. Bese kuba khona ezinye futhi, ezenza ukuthi abantu bengasheshi ukuguga. Lezi ezintsha, nami esengayibona ey'toro, zenza ukuthi abantu bengasheshi ukuguga, bayayithatha beyifake esikhumbeni.

Sengike ngazama kakhulu ukuthi ngifuye izinkukhu. Izinkukhu zinenkinga yokuthi zifuna ukuthi amanzi akhona ashintshwe manje namanje. Zifuna ukuthi indlela oziphakela ngayo, uwazi ukuthi uziphakela kangakanani, ungaziphakeli kakhulu, and futhi ungazi phakeli kancane. Zibuye zihluphe nangokuthi zidinga ilanga. Uma ngalikho ilanga, kodwa usungathatha-ke ukushushisa ukufake phakathi. Iy'nto ey'njenge mbawula, noma ama-heater, ngoba ziyakusabela kakhulu ukugodola. Yizona izinselele engizaziyo ngezinkukhu, ukuthi iy'nkukhu ziyashesha, ziyashesha ukuzwela bese ziyafa.

Ngikhumbula angazi ngikhumbula ngenkathi ngitshale ummbila. Ummbila wamila kahle, ngoba ngawutshala entwasahlobo. Lana izulu, so uma lina izulu, wenza ummbila wakhula kahle. Kwathi ehlobo ngakhona ukuwudla, kodwa akufananga. Kwesinye isikhathi engathi khona ngitshala ummbila, ummbila wangatshaleka, wangatshaleka kahle, ngoba kuthi izulu lalingani, kodwa kwakusentwasahlobo. Uyazi ukuthi entwasahlobo ilapho izulu eliqala khona ukuna. Kodwa la izulu alinanga intwasahlobo yonke, laphinde langana futhi nasesehlobo. Into eyenzakalayo nje lakhithika ukukhithika, labulala zonke izitshalo zami. Kwababuhlungu kakhulu okwenzeka kimi.

Okay, ake ngiqale nge-merino. I-merino yona yaziwa ngokuthamba, nokuthi ijwayele kakhulu ukusetshenziswa ey'mpahleni zokugijima, ezimpahleni zokujima. Bese kuthi yona, empeleni igama i-shetland isuka endaweni isiqhingi okuthiwa, i-Shotland ese-Scotland. So, i-Shotland yaziwa khona ngokuthi, i-water resistance and and i-Shotland iqinile, and futhi ithembakele. Bese kuthi i-superwash, i-superwash, yona inhlobo zovolo enjani, ekwaziyo ukuthi ungakhona ukuyiwasha ngomshini, ingabi nankinga, ingahlebhuki, ingezwa lutho. So, ayenzakali lutho nje, iyakhona ukuwasheka ngomshini.

Abantu basemakhaya, kunendlela abadlulisela ngayo ukulima from kwizizukulwane kuya kwezinye izizukulwane. Indlela abenza ngayo ihlukile ukunendlela okwenziwa ngayo emadolobheni, ngoba emadolobheni kuye kufundwe izincwadi kubukwe i-TV. Emakhaya, abantu abadala ibona abahlala ney'zukulwane, ney'ngane, bezicacisele bezitshele ukuthi kulinywa kanjani. And into futhi abayenzayo abantu basemakhaya, bayazithatha nezingane, behambe nazo zisencane, zibone ukuthi kwenziwa kanjani lapha. Kuze kufike leso sikhathi leyo minyaka nazo sezikhona ukusebenza, ziqale zisebenze, kodwa bey'bhekile abantu abadala ukuthi kusetshenzwa kanjani. Emakhaya kuhlukile nangendlela okwenziwa ngayo emadolobheni kakhulu.